Ke kokeletšo old care center, e tsaya bagolo ba ba dingwaga ba sa tlhole ba kgona go itirela sepe ba dula le bone mme ba ba tlhokomela ba ba beela le mooki ka gonne bagolo fa ba simolla ba gola ba tlhoka tirelo ya botlhoki jwa tsa maphelo ke ka ga moo ba dulang ba nale mooki go ya ka diura di le masome a mabedi le bone matsatsi a le supa.

Ke ditleliniki di ka se nne kae mo tikologong yaka mme go bua nnete fela ga ketle go bua maaka kere go na le nngwe e ke itseng e tlhokomelang bagolo ga se gantsi bagolo ba rona ba isiwa kwa Potche-e kwa ba tlhokomelwang teng ebile ba dula ba nale mooki ka gonne mogolo ga a simolola a tsene mo dingwageng tsa gage tsa bogodi o tlhoka tlhokomelo ya mooki ka gonne o kula ditlhabi metsotso le metsotso and-e ke ditlhabi tse di farologaneng.

Fa o tlhokomela mogolo, o tshwanetse o be o itse ditaelo tsotlhe o balana bukana ya gage ya ko bookelong, o itse gore mogolo ga a je eng o ja eng ebile ga a tsewe sentle ke eng o tsewa sentle ke eng mme boammaaruri ke gore mogolo o mo tlhokomela fela go ya ka ditaelo tse a tshwanetseng ka gone ebile o tshwanetse o mo adime tsebe ka metsotso nako nngwe le nngwe.

O tshwanetse fa o tlhokomela mogolo o bo o itse gore nako nngwe le nngwe o dutse le ene o mo tlhokometse ebile o mo adima tsebe gore ha a tshimolola a bua ka ditlhabi tsa gage o mo adimile tsebe.

Botsofe bo nale ka moo o tshwanetseng o mo tseye teng, fela jaaka a go godisitse o tshwanetse o itse gore o rata eng ebile ga a rate eng mme setšo le sone se a kaya gore go tshwanetse gore o mo adime tsebe o dire eng ebile o dire eng mme seno se farologana yana jaana ka kitso motsofe o tshwanetse o itse ditlhare tse di mo tshwereng ebile o tshwanetse o itse makoa a gage.

Ee setšhaba se na le ka moo se farologanang ka teng ka tlhokomelo ya bagodi ka gonne ba batla go tsenya se ba sa se itseng ka moo wena o tlhokomelang mogodi wa gago ka teng.

Ke di-old age center di ka nna kae tse di tlhokomelang bagodi mo tikologong ya me.

Ke bona e le tsela e ntle ka gonne bagodi ba kgona go ja maungo le merogo ebile ba kgona go kgona go kry-a tsa maphelo a kwa godimo ka gonne a patelelwa one.

Ke bona e ba ama sentle lebaka la gore ke be ke re jaana ke ka gonne ba kgona go fitlhelela sengwe le sengwe se ba se tlhokang fa mogodi a tlhoka go ya gongwe o a itse gore o na le masente a le kae mo go ene a ka kgona go iterela ka o ne ka gonne ko dinageng tse dingwe batho ga ba kgone go ka dira jalo ka ba sena letseno lepe and-e bagodi ba sa letlelelwa gore ba ka dira.

Fa o dira kopo ya pension fa o le dingwaga di le masome a marataro o ya fela ka ditlamelwana tsa gago tsa dipampiri o ya kwa lefapheng la SASSA ke gone ko ba itlhang ba go thusa teng mme matsatsi a se kae ba kabe ba setse ba go send-ela molaetsa mo mogaleng wa gago wa letheka go go bolella gore kopo ya gago e se e amogetšwe.

E ya ba thusa thata ka gonne go na le bagolo ba bangwe ba ba setseng ba na le bokoa mme batlhokomedi ba bone ba sa kgone go dira mosebetsi wa diatla ka ga moo e ba thusa gore ba kgone go dula mo lelapeng ba nne le sengwenyana se se yang maleng.

Motho o simolola go amogela a le mengwaga e le masome a marataro mme ntlhalegolo la gore go bo go dirilwe jalo ke ka gonne mo nageng ya rona ya Aforika Borwa fa o le dingwaga di le masome a marataro o a ikhutsa ga o sa tlhole o nale bokgoni jwa gore o ka dira.

Nyaa ga gwa nna jalo dipetlele tsa magae gona le tse di sa patalweng e le tsa mahala e le sesolo hela sa mahala mme mo ntho e mogolo o tshwantse a e dire ke go founela mo mogaleng hela a founela Lefapha la Pholo kampo tsone di-ambulance gore di mo latele ke mahala mme go bowa o tla kgona go dirisa yone tšhelete ya gage or madi a gage a pension-e.

Nnyaa ba di itlhelela ebile ba ba senang dipetlele gaufi ba newa yone fela mong wa transport-o kampo yone koloi e ba isang kwa dipetleleng tse di gaufi le bone go ya ka matsatsi mme go na le di-ambulance-e tse di dulang di theogetse metsotso e le masome a mabedi le bone matsatsi a le supa.

Ke tsamaya sekgala se ka nna di meter-a di se kae ka gonne e fela fa go na le tleliniki mme fa bolwetse bole bo bo tlhokang bookelo o tsewa ka ambulance o isiwa kwa Tshekong kampo yone Klerksdorp hospital.

Go botlhokwa ka gonne ditleliniki tseo di ga di thuse fela bagodi di thusa le bana kampo one malapa a senang letseno ka moo di tshwanetse di nne di tsamaye gore batho ba ba tlhokang thuso ya pholo ba kgone go e fitlhelela ka nako tsotlhe.

Ke malwetse a bonnye go ya jaaka sefuba, go ya jaaka go robega loto, go ya ka go opelwa ke tsebe, go opelwa ke leino kampo go ntsha leino jaanong malwetse a o ka se kgoneng go fitlhelela thuso ka one ke malwetsi a a kwa godimo jaaka di-operation-e, jaaka a o tlhokang do-oxygen-e jaaka a o tlhokang dingaka ka medikadika go ya ka matlhale a bone.

Nnyaa gwa nna jalo tleliniki eya go ya ka ko ba fitlhetseng setsha teng mme ga nke di nna gantsi di nna kgakala gantsi ba leka go di baakanyetsa gore di nne gaufi le mo batho ba ka fitlhelelang teng mme fa e le kgakala e ama baagi ka gonne go tshwanetse gore ga go nale mokudi go tshwanetse go emelwe transport-o kampo yone ambulance e tsaya nako.

E a ba ama ka gonne gore motho a ba a ile kwa tleliniking a be a sa ikutlwe sentle mme o tshwanetse a fitlhelele tsotlhe tse a di tlhokang tse a tshwanetseng ba mo thuse ka tsone mme fa a ka fitlha ko bookelong a fitlha ba mmolella ga gona ditlhare go raya gore o tshwana fela le fa ane a dutse kwa lapeng ka moo o tshwanetse a fitlhelele yotlhe a e tlhokang mme fa melemo e fedile go tshwanetse go tsenyiwe gape tletlebo gore ba kgone go fitlhella melemo ya bone.

Ba tshaba gore fa o tsena kwa tleliniking o itlha o dirwa diteko tse di mmalwanyana o ka fitlhela o ile for bolwetsi ba sefuba mme fa o kena kwa ba itlha ba go dira tlhatlhobo ya bolwetsi ba kankere.

Ka gonne o tla sokola go fitlhelela go feta batho mo line-ing lebaka legolo e le gore gantsi ditleliniki tsa kwa motseng di tsenyetswa di order-a tsa ditlhare go ya ka palo ya teng mme ga go tsenngwe ditlhare di le dintsi ka fa ditlhare di ka senyega hela palo ya batho ba ko motseng e sa lekane le ya batho ba ko motsesetoropong.

Ee gwa thusa lebaka legolo gore ke bo kere jalo ke ka gore batho ba ne ba tshwanetse ba ye ko ditoropong tse dikgolo gore ba kgone go belega mme jaanong thekenoloji e a re thusa ebile mo makeišeneng o kgona go ka fitlhelela thuso ya go ka pepa mme jalo go a thusa ka gonne fa o tla go le maitsebowa kampo o le kae o sa itse o le gaufi o dirisa fela mogala wa gago wa letheka o ka kopa thuso mme wa thusiwa.

Ka go ba direla sengwe se segolo nyana jaaka implant akere baimana gore ba seke ba ima ba tsenngwa implant mme ge bolwetsi jwa sukiri le jone jwa madi a kwa godimo bo tshwanetse gore bo direlwe sengwe se se tshwanang le seo se se ka tsenngwang mo gare ga madi se se ka thusang goreng fa madi a le kwa godimo kampo sukiri e le kwa tlase di kgone go di ka di lebagantsa sentle mo maemo a tshwanetseng di eme gone.